Umphakathi ungabaqwashisa abantu ngezidingo zokuhamba zabantu abadala ngokuhlinzeka ngolwazi womphakathi nezinsiza ezifanele. Njengezindawo zokuphepha zokuhamba, izindlela ezikhululekile, kanye nokuthuthukisa izindlela zokuthutha ezivumelana nezidingo zabo. Ukwenza izikhumbuzo ezivusa inhlonipho nokufundisa abantu bonke ukubheka izidingo zabo kuzoba nomthelela omuhle.

Izici eziningi zinomthelela omkhulu esikhathini sokuhamba komthwalo wesitimela, kufaka phakathi ubuchwepheshe, inqalasizinda kanye nezimo zomphakathi. Ubuchwepheshe, izinhlelo eziwuthuthukisiwe zokulawula imithwalo, ukulandelela umthwalo, kanye nezinhlelo zokuxhumana phakathi kwezitimela, zandisa ukusebenza kahle nokuphepha. Izimoto ezihlakaniphile nezinhlelo zinciphisa izingozi futhi zithuthukisa isivinini sokuhamba.

Ukuhlela kohlelo le-toll olusha kuzodingeka ukubheka izici ezehlukene ukuze kuqinisekiswe ukulunga nokusebenza, nokusebenza kahle. Okuqala, ama-tolls angahlukaniswa ngezinto ezifana nosayizi wezimoto, isisindo kanye nokukhipha umoya ukuze imithwalo emikhulu ishayele ama-tolls amakhulu, kanti izimoto ezincane zikhokhe okuncane. Izimoto ezinkulu ezithwala izimpahla kufanele zikhokhe imali eningi ngenxa yokusetshenziswa okukhulu kwemigwaqo, kanti izimoto ezilula, ezingekho emithathweni enkulu zibe nemali ephansi. Ukwengeza amapharamitha afana nokukhipha umoya okungaba nomthelela ekunciphiseni umonakalo ezindaweni ezithile kungathathwa ngendlela yokwandisa izimali kumthwalo ehambayo.

Yize isivinini sibalulekile ekuthuthweni kwempahla ngololiwe, kukhona nezinye izinto ezibalulekile okufanele zicatshangelwe njengezindleko zokuthutha ukuphepha kwempahla, ukwethembeka kohlelo, kanye nesikhathi sokulayisha lo kulayisha. Lezi zinto zihlangene ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle nokwaneliseka kwamakhasimende.

Ngingeluleka iklayenti ukuthi lipakishe izinto ezibalulekile kuphela. Lisebenzisane izikhwama ezilula ezinezingxenye ezahlukene. Lihlele izimpahla ngendlela ephusile, okusindayo phansi, okulula ngaphezulu. Liphathe amakhophi ombhalo obalulekile futhi ligcine izinto ezidingekayo nsuku zonke kufinyeleleka kalula.

Ngokuhlangenwe nakho kwami, impahla ethuthwa ngololiwe ivamise ukusebenza kahle kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izindlela uma kuthuthwa amabanga amade. Inezindleko eziphansi, iphephile futhi iyakwazi ukuthwala umthwalo omkhulu ngesikhathi esisodwa, yize kungase kungabi kungabi yisheshayo njengezinye izindlela ezifana nezindiza.

Ngivame ukuzizwa ngiphephile uma ngigibela ibhasi emini, kodwa ebusuku noma ezindaweni ezingaziwa kahle ngiba wokungakhululeki kancane, ikakhulukazi uma kungekho ukuvikeleka okubonakalayo noma ukukhanya okwanele.

Ngokubona kwami, kubalulekile kakhulu ukulinganisa isikhathi sokuthutha nezindleko. Ngoba lokho kusiza ukukhetha indlela esebenza, kahle eshibhile, futhi efike ngesikhathi, ikakhulukazi uma kuthuthwa impahla ebalulekile noma eningi.

Ama-shuttles angashintshwa ngokufaka izindawo zokukhuphuka nezokwehla ezikahle. Izihlalo ezikhethekile, nezibambo zokubamba kanye nokwandisa isikhala sangaphakathi ukuze kube lula ukuhamba kwabantu abadala abakhubazekile.

Ubuchwepheshe obusha, obukungasiza ukunciphisa umthelela wezindleko ze-toll buhlanganisa izinhlelelo ze-smart tolling ezisebenzisa i-GPS namasensa, ukukhokhisa ngokusebenzisa umgwaqo, hhayi ngendawo. Lokhu kuvumela ukulinganisa ngokunembile ngokwesikhathi isisindo semoto noma izinga lokuqaleka komgwaqo. Amamodeli ebhizinisi afana nokukhokha ngokuya ngokusetshenziswa pay as you go noma izinhlelo zokubhaniseka ezinciphisa izindleko zabahambi njalo. Angasiza futhi ekuthuthukiseni ukusebenza kahle kokuhamba komgwaqo.